Ee, zwone ndi zwa ndeme uri hezwi muthu a khou endela mashango a ṱhogomele masheleni awe saizwi a tshi khou bva kha shango ḽa South Africa a tshi khou ya kha ḽinwe u tea u ita uri masheleni awe a bve kha rannda a ye kha dzi doḽa. Afha ndi musi a tshi ya dzi ofisini dzo teaho dza dzi tshelede fhano Afrika, South Africa a saathu bva u ya kha maṅwe mashango. Afho dzi ofisini ndi hone u ḓo thusiwa uri tshelede yawe i bve kha dzi rannda i ye kha dzi doḽa uri a ḓi kona u i shumisavho kha shango heḽo ḽine a khou endela khaḽo.

U ya nga nḓivho yanga ndi vhona Forex hu zwithu zwine vhathu vha zwi shumisa u wana tshelede na u ita tshelede. Afha ndi hune vhathu vha vha vha khou tshintsha dzi tshelede dzavho dza dzi rannda dzi tsh iya na kha dziṅwe u nga dzi doḽa, dzi yuro u ya nga u fhambana. Forex ndi vhona hu zwithu zwine zwa nga gambling ngauri afha muthu u a ḓifhelelwa nga tshelede kana a ḓiwana tshelede, fhedzi vhathu vhanzhi vha khou wana tshelede nga Forex.

Zwa uri muthu a khou endela mashango a tshimbile o fara gwama ḽa masheleni ndi vhona zwi songo tsireledzea na luthihi na muthu u vha a songo tsireledzea ene muṋe, nga maanḓa a tshi khou ya kha shango ḽiṅwe ḽine ha ḓivhi uri magevhenga a itisa hani. Zwo ri a tshimbile o fara gwama zwi vha zwi khou ita uri a ḓivhee khomboni a vhe na tshelede yawe khomboni. Afho a nga ḓi fhedza o dzhielwa iyo tshelede kana a ḓi tou vhulaiwa kana zwoṱhe zwa itea. Zwino muthu ha tei u tshimbila o fara gwama ḽa masheleni musi a tshi khou dalela maṅwe mashango, u tea u i vhea banngani a sa tshimbile o ṱana tshelede.

Zwithu zwine muthu a tea u zwi thanyela musi a tshi khou tshintsha masheleni awe, u tea u thanyela vhathu vhane vha vha vha khou mu thusa, ha tei u sokou thembela muthu muṅwe na muṅwe musi a tshi ya afho dzi ofisini dzo teaho. U tea u ya kha muthu ane a u khou thembea nahone u shuma hanefho, u tea u mu ṱalutshedza nga vhuḓalo zwine a khou ṱoḓa uri zwi itee nahone ha tei u humbela muṅwe muthu uri a mu thuse nga thungo ane ha shumi nazwo ngauri izwo zwi ḓo fhedza zwi khou vhea masheleni awe khomboni, a ḓi tsweliwa ngauri hoyo muthu u ḓo vha a sa shumi hafho ofisini dza dzi tshelede.

Fhethu hune muthu a ya a yo ita khumbelo ya u shandukisa masheleni awe ndi kha dzi ofisi dza travel wallet and foreign exchange, afho ndi dzi ofisi dzedzi dza masheleni dzine muthu a ya dzi banngani a tshi khou tshintsha uri tshelede yawe i shandukisiwe i ye kha hafho hune zwa ḓo tendelana uri a tshi ya mashangoni maṅwe a kone u i shumisa. Ndi kha dzi ofisi dza dzi tshelede.

Bannga dzine dza ṋekedza vhathu nḓivho nga ha Forex ndi nnzhi, bannga dzi ngaho Standard Bank, FNB, Capitec na dziṅwevho na ABSA dzi a ṋekedza vhathu nḓivho nga ha Forex.

Forex i na vhundeme vhunzhi kha ikhonomi yashu saizwi vhaswa vhanzhi vho ḓidzhenisa khayo, Forex i vha i tshi khou ḓisa masheleni, masheleni ayo vhathu vha a thoma na mabindu avho o fhambananaho ane a vha a khou thusa uri ikonomi yashu i ye nṱha nahone ri sa tambule nga dzi tshelede. Vhaswa vhanzhi vha a ḓivha nga ha Forex, vha a i shumisa uri vha kone u wana tshelede, tshelede iyo ite mabindu ane a ḓo vha bindulela.

Zwine nda tea u ita ndi u thanyela vhathu havha vhane vha gudisa nga ha Forex vhane vha vha vha khou funza ngaho. Nda sa thembe muthu muṅwe na muṅwe, uri nṋe ndi vhone uri masheleni anga o vhulungea lwa tshidele, ndi vhona u nga ndi tea u thanyela vhathu, nda ḓivha nda vha na vhuṱanzi vhunzhi uri tshelede yanga i khou ya gai.

Uri ndi thanyela mavemu ane a dzhia masheleni a vhathu zwi tshi ḓa kha nṋe ndi nga ita uri ndi vhe na vhuṱanzi ha uri muthu ane a kha u nthusa u khou ḓo nthusa u guma gai nahone oyo muthu u a thembisea naa. Ndi tea uri a tshi khou nthusa ndi thome ndi sedzuluse zwithu zwanga nahone thuso yawe ndi vhone uri i ḓo ntshumela naa, a thi tei u sokou themba muthu muṅwe na muṅwe saizwi mavemu o ḓala ane vhe a khou ṱoḓa u dzhiela vhathu dzi tshelede dzavho.

Ee, zwoṋe ndi vhona zwi zwa ndeme uri muthu a vule akhaunthu ya bannga kha ḽifhasi ḽa zwino, nga maanḓa ri tshi sedza uri ḽifhasi ḽa zwino ḽo dalelwa nga mavemu na vhathu a sa tambisei. Musi muthu o vula akhaunthu ya bannga hezwi zwi muthu thusedza na kha uri masheleni awe a vhe o tsireledzea, hezwo zwi dovha zwa mu thusa na uri a kone u vhulunga tshelede yawe uri a kone u i shumisa tshiṅwe tshifhinga a tshi i ṱoḓa. Akhaunthu ya bannga i ḓo thusa nga maanḓa, zwino ndi vhona zwi zwithu zwa ndeme uri muthu a vhe na yawe.

Vhukano he nda vhu tevhela ndi vhu tevhelaho ndo ri u swika banngani vha mbudza uri a ndi bvise khophi ya basa na basa yanga ya vhukuma khathihi na khophi ya fhethu hune nda dzula hone. Ezwo zwithu ndi tshi zwi bvisa ndo vha ṋekedza zwone vha kona ha u thoma u nthusa vha ḓi mbudzisa uri garaṱa i ne nda kho i ṱoḓa ya tshikolodo ndi ya tshifhinga tshingafhani. Nda ḓi vhaṱalutshedza vha isa phanḓa na u nthusa zwitshiḓa kha yo tshimbila zwavhuḓi.

Khaedu dze nda ṱangana nadzo musi ndi tshi khou ḓadza fomo ya garaṱa ya tshikolodo ndi ha musi hu na maipfi e nda vha ndi sa khou pfesesa na luthihi. Sa ezwi maipfi a luisimane nahone a sa divhaleiho, maipfi ayo hovha hu lwo thoma ndi kho apfa vhutshiloni hanga. Lune zwo ntsiedza ndi sa ḓivhi uri afha ndi fhindule uri mini afha ndi ṅwale uri mini. Fhedziha ndo mbo ḓi thusalea nda thusiwa nga mushumi wa henefho banngani a nṱalutshedze nga vhuḓalo uri aya maipfi a amba mini nahone ndi khou tea uzwi itisa hani nda mbo ḓi thusalea.

Nyeletshedzo ine nda nga i ṋea muthu ane a khou ita khumbelo ya garaṱa ya tshikolodo lwa u tou thoma thoma. Ndi nga mu vhudza nga ha zwithu zwine zwa pfi dzi nzwalelo. Musi hezwi a tshi khou koloda masheleni kana a khou ita garaṱa ya tshikolodo. Masheleni ane a ḓo a badela murahu a ḓo vha o engedzea nga maṅwe manzhi nga nṱha. A fho ndi hune tshelede u ḓo badela i nnzhi musi a tshi humisa etsho tshikolodo. Ndi zwine nda nga muṱalutshedza muthu ane a khou tou thoma u ita garaṱa.

Musi ndi tshi ita garaṱa ya tshikolodo tshithu tshine nda sedzesa ndi dzi nzwalelo. Uri afha fhethu ndi tshi khou ita garaṱa iyo ya tshikolodo, ndi khoyo u fhedzisela mafhedziseloni ndo badela masheleni mangafhani. Nahone nzwalelo dza hone dzi nngafhani ndi dovha hafhu nda sedza na uri miṅwedzi kana miṅwaha ine nda vha ndo fhiwa uri ndi vhe ndo fhedza u badela tshikolodo itsho ndi mingana.

Musi ndi tshi khou humbela u ita khumbelo ya garaṱa ya tshikolodo lwa u to thoma ndo lingedza u ita nga epe yanga ya banngani. Afho ndo lingedza u ita zwithu zwoṱhe zwe vha vha kho amba fhedzi ndi sa thusalee. Sa izwi zwithu zwa hone zwo vha zwi khou konḓa, ndi hafho he nda fhedza ndo to ya banngani haningei vha nthusa vha tshi kho nṱalutshedza nga vhuḓalo uri ndi itise hani.

Ndi vhona unga muthu a tshi khetha akhaunthu ya u vhulunga tshelede tshifhinga tshoṱhe nṱhani ha akhaunthu yo ḓoweleaho ya u vhulunga tshelede. U vha o sedza uri u kho ḓo vhulungisa hani masheleni awe . Akhaunthu ya u vhulunga masheleni tshifhinga tshoṱhe ndi ya vhuḓi nahone i ita uri muthu masheleni awe a vhulunge tshifhinga tshilapfhu. Hezwi a tshi a ṱoḓa a wane a masheleni avhuḓi a fareaho.

Akhaunthu ya dibosithi yo dzudzanyiwaho ndi account ine ya shuma u dibosithela masheleni tshifhinga tshoṱhe. Eyi ndi akhaunthu ine khamusi nga ṅwedzi muṅwe na muṅwe i vha i khou dzhia masheleni ane a vha a khou dzhiiwa a dibosithiwa kha eyo akhaunthu. Kana muthu a ḓi ya a tshi ya yo a dibositha masheleni henefho kha heneyo akhaunthu.

Life cover ndi vhona u nga zwithu zwine zwi a thusa, zwi ṋea vhathu masheleni musi ho itea zwithu zwo fhambananaho arali muthu a si tsheho shangoni i a thusa u ḓisa masheleni na musi arali muthu a songo ri sia shangoni arali hu kale vha khou badela i ya vhafha zwa mushumo wa u leluwa une nṋe nda vhona u tshi nga itiwa miṱani nga life cover arali yo vha i tshi shumisa thulusi ndi u fhaṱa dzi nnḓu, vha thoma u fhaṱa dzi nnḓu khulwane dzavhuḓi nga heyi life cover.

Ndi amba ngoho nṋe a hu na na tshithu na tshithihi tshine ndo tshi pfha nga ha u vula kana u vha na akhaunthu ya bannga tshe tsha ita uri ndi sa pfhe, ndi pfhe ndi si na fulufhelo kana ndi tshi ṱoḓa u ḓivhesa ngauri vhathu vhane nda vhudzisesa khavho ndi vhathu vhane vha vha na ekisipirientsi nazwo. Vha dovha hafhu vhathu vha vhe vhathu vhane a vha sokou amba zwithu, vha ṱalutshedze zwithu zwoṱhe zwo fhelela nga nḓila yone, zwinoha thi wani mafhungo kha muthu muṅwe na muṅwe ndi ya haningei banngani kana nda tou founela.

Ḽounu ndi hafhaḽa hune vha vha vho koloda masheleni ane a vha vha khou a ṱoḓa ane vha nga swikelela u badela murahu na hone ri vha tshi i badela murahu vha i badela i na maṅwe masheleni ane a vha o ḓi ṱanganyisiwa uri vha ḓo a badela nao, masheleni a hone a vha o ḓi ya nṱha. Zwino arali vha badela tshikolodo tshavho nga u ṱavhanya vhukuma ndi afho hune a vha nga tshadzhiwi kana u engedzeliwa tshelede iṅwe nga nṱha, i ḓo ḓivha i nṱha i yeyo ya fhasi sumbedziwa yone fhedzi i nga si vhe i na zwine zwa nga ntha futhi.

Nga maitele anga o leluwaho akhaunthu ya bannga ndi vhona i akhaunthu ine muthu a vhea masheleni awe, ha sendelwa a hone masheleni, ha sendela vhathu masheleni a hone, a ita zwithu zwinzhi zwo fhambananaho fhedzi eyi akhaunthu ya dzi tshelede ine muthu a nga ḓi i shumisa na u vhea dzi tshelede dzawe.

Tshithu tshine vha nga tshi ita naho hu no ḓi zwa u thoma ndi uri muthu a kone u vula akhaunthu na musi a hayani hezwi zwi nga leluwa uri vhathu vha khou tzhipiwa vha tshi khou ya dzi banngani u fola dzi ḽaini vha tshi khou tea u vula akhaunthu ine vha nga ḓi vula na kha dzi founu dzavho vho ḓi dzula henefha hayani. Tshiṅwe hafhu ndi u ṱoḓa mabambiri manzhi manzhi, u ḓo wana hu tshi khou ṱoḓiwa proof of resident, u ṱoḓiwa dzi ID hezwi zwithu ende zwi tshi khou ṱoḓea u tea uv ha wo dzhenisa masheleni au ya zwi bvisa na u ita dzi khophi zwino ndi vhona zwi songo fanela hezwo zwithu.